Ngazizwa ngikhungathekile, ngidumele futhi ngikhathazekile ngokukhuphuka kwemali yokugibela amatekisi njengoba kwathinta isabelomali sohambo sokuya emsebenzini nsuku zonke.

Ngesikhathi lapho ngishiwa khona ibhasi elihamba uhambo olude, ngayeka ukuhamba lolo hambo ngesimo sokuthi ngashiwa yibhasi ngoba uhambo lwalukude. Ngangingenayo enye indlela engangingenza ngayo, kwaphoqeleka ukuthi ngiyeke ngize ngibuye ngihambe ngesonto elilandelayo

Umbono wami ngokukhuphuka ka-petrol, kugqugquzela ukunciphisa ukusetshenziswa kuka-petrol kanye nokusetshenziswa kwamanye amandla, kukhulisa izindleko zokuhamba futhi kunciphisa imali engenayo kubantu ngabanye. Kwenza ubuntule esimweni somnotho.

Izingqinamba engike ngibhekane nazo njengomuntu othembele ematekisini ilezi, izindleko ezingalindelekile, izinkinga ezinokwethenjwa, ukuvumelana nezimo okulinganiselwe, ukuminyana kwezimoto, ukukhathazeka ngokuphepha.

Yebo, ngiyazazi izehlakalo ezinjalo. Ukuvimbela izingozi zamabhasi ezidalwa ukukhathala kwabashayeli izinkampani zamabhasi amabanga amade zingakwazi ukusebenzisa izikhathi zekhefu ezivamile nezikhathi zokuphumula. Ukuqapha amahora okusebenza abashayeli futhi kuphoqelelwe imithetho ngqubo. Ukunikeza ukuqeqeshwa ekulawulweni ukukhathala kanye nokuqashelwa. Ukuqasha abashayeli abangeziwe bemizila emide ukuze babelane ngemisebenzi yokushayela. Ukufaka ubuchwepheshe bokubona ukukhathala njengama-system okuqapha umshayeli.

Uxolo, ngibona kufanele uye ngemuva kolayini. Sesike salinda sonke lapha futhi akulungile ukuvele usike phambi kwawo wonke umuntu. Ngicela uhloniphe ulayini ulinde isikhathi sakho.

Esimweni esikanje ngingabuyela emuva lapho ngisuka khona, ebese ngihlela olunye usuku engizothatha ngalo uhambo olusuka eThekwini luya eGoli. Ebese ngiyaqinisekisa ukuthi kuhambo lwami olude angizukubambezeleka endleleni ukuze ibhasi lingeke ligcine ngokungishiya.

Ngingaaqasha imoto. Uma kudingeka ngingaqasha imoto yosuku noma ezokwazi ukungihambisa iphinde ingibuyise ntambama. Ngingasebenzisa amatekisi okanye isitimela. Uma kuhambeka ngezinyawo ngingahamba nangezinyawo.

Lesi sinyathelo singabonakala njengesinyathelo esihle njengoba sivuma umthwalo wezezimali umonakalo ongase ubangele abanikazi bezimoto. Ngokukhokhela izindleko zokulungisa, inkampani yomshwalense inganikeza usizo kumakhasimende ayo. Ezinye izinkampani zomshwayilense zingase zicabangele ukukulandela lokhu njengoba kungathuthukisa ukwaneliseka kwamakhasimende kanye nokwethembeka. Ukwengeza, ingase ikhuthaze izinhlaka zikahulumeni ukuthi zibheke eqhulwini ukulungiswa nokulungiswa komgwaqo.

Ngingehlisa umoya, ngingalandela imiyalelo yomshayeli, ngingashayela abezimo eziphuthumayo uma kunesidingo, ngingalinda usizo noma enye into yokuhamba.

Cha, ngaso sonke isikhathi bengisuke ngizizwa ngiphephile ngoba bekusuke kukhona abanye abagibeli sibaningi, kanye nomshayeli, kanye nabasizi bomshayeli. Akukaze kube khona isikhathi lapho engizizwa ngingaphephile khona.

Abashayeli bamatekisi njengabo bonke abashayeli banesibopho sokulandela imithetho nemithetho yomgwaqo. Kodwa-ke abanye abashayeli bamatekisi bangase bazizwe benengcindezi yokubeka kuqala isivinini nokusebenza kahle kunokuphepha, okungase kuholele ekuziphatheni budedengu. Kubalulekile ukuthi abashayeli bamatekisi bahambisane nemithetho yomgwaqo futhi bagcine irekhodi lokushayela eliphelile ukuze bazivikele bona abagibeli, nabanye abasebenzisi bomgwaqo.